Ke rata le ka nna le tlhokomelo e e siameng tota mo batsofeng, mme seno se ka dira gore le maemo a bona boitekanelo a tokafale.

Mo tikologolong ya me go na le se tsamaelwana se se netefatsang fa bagolo ba nole melemo ya bone kapa ditlhare, gonne ba ntse ba itekanetse mme se tlamelana seo se a bisetsa bagolo ka dijo kgwedi engwe le engwe.

Mo tikologong ya me re na le lefelo kwa hospice le le tlhokomelang bagodi ka ditsela tsotlhe ba nna kwa teng, mme lefelo leo ga le duelwa bagolo ba nna kwa teng mahala, fa ba setse ba godile ba palelwa ke go itlhokomela, kgotsa go sena motho yo o ka ba tlhokomelang mo lapeng ba fiwa ditlhare ba tlhapisiwa fa ba palelwa ba fiwa le dijo kgotsa sengwe le sengwe se baka se tlhokang gore matshelo a bona a ka nna botoka.

Pension-e ya puso ya batsofe e kwadisetsa kwa SASSA ke yo lone lefelo le e leng gore re ka bona le go amogela tšhelete ya batsofe e leng pension.

Pension-e ya go tlhokomela batsofe e rola batho ba ba tlhokomelang batsofe morwalo, gonne bontsi ba batho mo South Aforika ga babere mme e ka thusa thata mo go tlhokomeleng batsofe.

Mogodi o simolola go amogela ka di jara di le sixty fa e le wa mme fa e le wa re a ka simolola ka di jara di le sixty five kgotsa seventy, mme lebaka le ke le akanyang gore go diriwe jalo ke gore fa motho a setse a fitlhile kwa dijareng tseo go bokete go ka itlhokomela and-e ke yone nako ya gore a tlogele mmereko a nne fatshe a ikhutse.

Puso e tshwanetse go ka hira batho ba ba tla yang kwa malapeng go ya go le ba gore bagolo ba itekanetse le go ba fa melemo ya bone ya kgwedi le kgwedi.

Mo ke nnang teng sepetlele se gaufinyana mme le ditirelo tsa puso di a thusa go le tota mo bagolong ba ba sa itekanelang.

Go nne kwa mekhukhung ke kwa teng kwa go na leng bagolo ba bantsi and-e go nna kwa mekhukhung go dira botshelo ba motho gore bo seke ba itekanela, ka jalo bagolo ba le bantsi ba ba nnang kwa mekhukhung maitekanelo a bone a mo kotsing, mme go bontsha le fa ba sa ikemelela sentle ka tsa ditšhelete gore ba ka tlhokomela maitekanolo a bone.

Bothata bo mo pusong ka go ntsha madi a manye go aga le go lukisa ditleliniki, mme fa ditleliniki di le kgakala le motse seo se ama bagolo tota, mme le batho botlhe ka bophara go nne go nna bokete kgotsa o fitlha morago ga sebaka kwa tleliniking gore o ka thusega ka nako.

Seo se ka dira gore balwetse ba latlhegelwe ke matshelo a bone mme seo se tsenya matshelo a bone mo kotsing, fa melemo e seyo kwa tleliniking balwetse ba tshwanetse go ithekela melemo kwa di chemist-ng kgotsa kwa dipetleleng tse e seng tsa puso.

Matsapa ke di-nurse-e tse di re thusang kwa tleliniking ya puso, ga di na maitseo, ga di itse go amogela batho, ga di itse go tlhompha le go bua sentle le motho.

Go bula ga di tlile ne ke di ura di le twenty-four di thusitse ba le bantsi thata gonne baimane ba iphitlhela ba batla go tshola kana ko ya mafifi, mme seo se ne se sa kgonege, jaanong seo se a kgonega gape le batho fa ba lwala mo gare ga bosigo ba kgona go kry-a thuso.

Seo se ka dira gore batho ba bone thuso ka nako mme seo se ka dira gore go efoge gore batho ba latlhegelwe ke matshelo a bone.

Seo se ka dira gore balwetsi ba nna le nako e ntsi ya go ka kry-e thuso, se ka dira gore malwetse a bone a laolega le gore a se ka ba gatelela ka metlha.

Selo sa ntlha se se ka diriwang ke gore tliliniki e e tsamayang e fa batho le ditlhare, e seka fetsa fela la ka go dira diteko, mme e nne le nako ya go ka lebelela balwetsi ba bone ba ba ba kry ileng.

Mo tikologong yaka re nale se ditlamelwana ba se ntsha ba re ke hospice, mme ga se se tlamelana se se mo tlase ga puso, ke se tlamelana se se itiretsweng ke motho.

Botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelo ke ba lelapa gonne ke bone ba ba itseng bagodi bao sentle le gore ba tlhoka eng, le ka mokgwa o ba ka itshwarang ka teng.

Ke gore bagolo ba tlotliwa le go tlhaloganya maikutlo a bagolo bao le gore fa o ba tlhompa o tla nna le ditshogofetso di le jang.

Seo se dira gore batho ba tshabe go tsofala le go ka nna ba go.

Dithulaganyo tse di dira tiro e e ntle tota, mme fela motho thata e ka nna mo bathong ba ba rileng ba ba hirilweng ke puso gore ba tlhokomele batsofe gonne bontsi jwa batho ga bana pelo ya go dira tiro eo mme ba tshwara bagolo ka tsela e e sa siamang.

E thusa bagolo ba le bantsi thata gonne bagolo ke ba tshaba e leng gore ga ba sa tlhole ba itekanetse go ka dira, mme seo se ba leka thata ka gonne ba nna le madi a ba ba kry-ang go ka reka dijo le go itlhokomela kgwedi le kgwedi.

Go ka nna le dipetlele tsa dikoloi tse e leng gore di tla tsamaya tikologo le tikologo go tsamaya di thusa bagolo.

Bontsi jwa malwetsi kgotsa e ka nna malwetse a otlhe a o ka fitlhelang kalafi kwa tleliniking, mme fa e le gore a mantsi ga a alafege mme a ka laolesega.

Batho ba le bantsi ba lwala kgotsa batho ba le bantsi ba tlhoka kalafi, mme seo se dira gore fa o ka ya kwa tleliniking go setse go le lata, go ka diragala gore o tlelwe ke melemo kgotsa o seke wa kry-a thuso.

Gonne re batho re le rotlhe ga gona yo o betere mme gape le thuso ya boitekanelo re tlhoka rotlhe ka go tshwana.